Router e ke e sebedisang e senyehile. Ne ke kopa ho thuswa ka ho thola e nngwe le dintlha kaofela ne ke kopa ho thola dintlha kaofela hore ke e thola jwang e nngwe hoba kea e sebedisa, ke sebetsa ka yona le mosebetsing.

Ne ke ka kenya mekgatlo e katang ditokelo tsa dibini ne ke tla kopa le mmuso o kenelle ka di-insurance tsa dibini.

Ke rata Amapiano, ke rata le Hip Hop ya teng ra di rata hobane ke tsona tse lo reng ke tsa mona Afrika Borwa di tswa mona. Ha hona lefatshe le leng. Naha e nngwe e nka reng e ya di etsa tseo, ke tsa rona mona.

Ke tla mo jwetsa hore o itjhebe moo mo o leng teng. Hoba bashemane ha ba tshepahale ka nako tsohle ha ba kopane, o shebe le ntho tse o di nwang ha o na le bona hobane ba tshellana moo.

Mokgotsi o mbone Thabo o rekile koloi ka tjhelete e ae entseng ya TikTok. Le nna ke tlo qala ke kenye di video hanyane hanyane ke di kenye every day. Ka mehla le matsatsi ne ke di kenye ke di kenye ke ahe batho ba tlo llatelang le nna. Mohlomong le nna ke tla reka koloi.

Re sa di reka hoba marangrang a sa entse hore re thole ditaba ka ho panya ha leihlo, ha re sa tshwanela ho emela letsatsi leo le ho thweng ho tswa magazine eo re thole ditaba re thole hore ho etsahalang.

Ho bona nkare, wa bona lebokosong moo mme, ho na le mo ho ngotsweng melao ya hore o etseng ha o nka penya moo mo nang le mo kgantshitse ka botala . E tlo light-a e sebetse .

Eya, ke entse ka di ka di-number phone tsa kgale tsa ka, ha ke sa di sebedise and-e ha ke di lebale.

Ntse di hlokeha diteishene tse tse ko kasi hoba ke tsona tse o tulang talente ya rona hona mona kasi hore ba ye pele, le hore ditaba tsa rona, rona moo kasi re di thola ka potlako ho bona, re thola le dithuso ha re batla dithuso bo kasi mo raya mo la re lo ipuella re thole thuso, ntse di hlokeha haholo.

Ke reka tsatsi le leng le le leng hoba ha ke motho a dulang a le founung ke etse tsa hore ha ke sa le yo founung, ke s'ka utlwa nkare ke senya tjhelete, ke e reke ka nako e ke e hlokang ka yona.

Ke rata John Wick movie e bitswang John Wick ya John Wick. Ke rata ka mokgo e ngotsweng ka teng ka mokgo e direct-thiweng ka teng ke yona ntho etsang hore ke e rate le yena motho o John Wick a act-ang e le yena a e hatelang ka pele.

Nka rata ebe Ba2cada wa Lesedi FM hoba o na le balatedi ba bangata be leng hore ba mo rata. Ke rata papatso tse lore di a tshehisanyana tse lore batho ba ka dula ba bua ka tsona le ha ka e utlwa hanngwe, o tla dula a bua ka yona beke kaofela.

Nka mo jwetsa hore a kene App-ong ya bank-e a shebe hore a nka se thole mo, a request-e PIN e nngwe a ba fe ID number, a ba fe le fingerprint ya hae ee.

Ho ya ka nna ke bona di emetswe hantle, ntse di emetswe hantle haholo. Ha ke bone mathata ka dipuo tsa rona.

Nna ke tshwaya phoso dikhamphani tse sebetsang ka ona mmino ona wa lehaeng hore ha ba so kgeme le dinako ha ke sa o thole inthaneteng.

Nna, mmino ko mamelang haholo. O lla ka Moqebelo ho tloha ka nako ya hora ya borobong hoseng o ho isa ya leshome metso e mmedi hara mpa m'tsheare. Ho lla mmino wa ka, oo ko ratang haholo.